Ke akanya gore puso e ka oketsa metheo ya pholo mo motseng wa me, gonne e tlabe e le gore bagolo ba kgona go di bona ka bonako, mme fa motho a bobola, a be a kgona go ya kwa ditheong tseo, mme ebile gape ba rute bone bagolo, ka go itlhokomela, ka go ja dijo tse dijo tse di siameng tse di maleba, mme gape go tlaleletsa mo go se ke se boileng, ba ka tlhokomela mokgwa o ba tshelang ka o ne.

Ke bona go le botoka gore bagolo ba isiwe ko ba tlhokomelwang teng, mme ba seka tlhomelwa ke ba lelapa la bone, gonne go le gantsi malapa a na le bana ba ba berekang, le batho ba ba berekang, jaanong go tloga mo mosong go fitlha maitseboa, e be e le gore ba ile meberekong, mme bagolo ba tla be ba setse ba le esi fela, go sena ope o ba tlhokomelang, mme ka jalo, ga ba ile ko ba tlhokomelwang teng, ko lefapheng le ba ba tlhokomelwang mo go lone, e tla be e le gore ba kgona go tlhokomelwa letsatsi lotlhe, ga gona nako e ba tlogelwang ke yone fela ba sa tlhokomelwa.

Dilo tse ne di dirisiwa kgale go tlhokomela bagolo, tsa setso, ga ke bone gore mo malatsing a gompieno, di ka tsamaya nana le sejanong, ka gonne ke tsa kgale, mme ebile gape, ga le so le di berekisiwa thata jalo, ebile gape bagolo, ke batho ba o reng fa batsofe batho ba reng fa o ba tlhokomela, e bo tlhampe, o bo o tshwanetse, o be le lerato, o nne motho o pelotelele, o kgona go tlhokomela le mebele ya bona, ka gonne ba na le bokoa nyana.

Setso se re rutile gore, bagolo ba tlhokomelwa, mme ebile gape, ba tlotliwa, mme gape ke bona go le maleba gore ke bue ka gore, gape setso, ke sone se se re rutang gore, o bone gore bagolo ba tlhokomelo, batsofe ba tlhokomelwa, ga ba tla ba ntse ba tsofala, mme gape ke nagana le batho ba motse, le bone ba ka thusa, go tlhokomela bagolo, mme ebile go tla be go go dira pelotelele thata fela, mme ebile o nne le lerato for bone ba bagolo.

Bogologolo bagolo ba ne, ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone fela, mme mo sejanong le setšhaba, sekgona go tla se thusa go tlhokomela bagolo, mme ebile gape bagolo, mo nakong e nngwe, ga ba tlhokomele ke ba lelapa fela, ebile ba setšhaba ba kgona go thusa ka tsa matlole, mme batlo go ba tlhola kgapetsakgapetsa, go bona gore sampane ba itekanetse.

Mo tikologong ya me, go na le lefapha le le tlhokomelang bagolo fela, mme gape go na le di-programm-e, e tse e leng goreng di thusa bagolo, tse e leng goreng fa bagolo ba tlhoka go ya bookelong, ba isiwa ko bookelong, ka dijanaga tsa mahala tse di pataletseng ke puso, mme gape, le ko bookelong, bagolo ga ba tshwanela ba go patela matlole a ko godimo thata a tsitsibanyang mmele, ba patela matlole fela a ko tlase, mme ebile ga ba fitlha ko, ga nke ba fola line-e, e leng goreng banna ko morago, bagolo ke bone ba ba tlamelwang pele, go thusiwa pele ko bookelong.

Ee, ditiro tsena, di a duela ka gonne, lefapha le le tlhokomelang bagolo, ga lena matlole a le makwalo a le goreng le ke a kgona go itshegetsa, mme ke itse le le lengwe fela mo motseng o ke dulang mo go o ne le le bidiwang, Adult Care Center, ko e leng gore ke kgone ba tlhokomelang bagodi teng, mme ba ba thusa go tlhola le bone letsatsi lotlhe, ba bangwe ba kgona go robala teng, mme gape ba ba thusa ka dilo tsotlhe tse di farologaneng, ba kgona go ba thusa go ba tlhapisa, go ba jesa dijo, mme le go ba tlotlisa, ba ba bontshe gore ga ba jewe ke bodutu.

Ke akanya e le ntlha e siameng tota, ka gonne e thusa bašwa gore, fa ba sampe ba kgarakgadiwa ke botshelo, mme ba ba kgona go iponela tšhono, gongwe e le gore ba tlhola letsatsi lotlhe ba batlana le tiro, mme gape, ke bona gore e ka tokafadiwa ka gore, motse mongwe le mongwe go netefadiwe gore, go na le mafapha a ntseng jaana, a tlhokomelang bagolo, e se ka nna gore ke ko batho ba ba nang le ko matlole teng, mme ba dikobodikhutshwane, ga gona mafapha a ntseng jwana, ba ba itshetlegeleng.

Ke bona e ba thusa thata ka gonne, bagolo ke batho ba le, ba ba e leng gore, ga ba kgone go dira, jaanong batsofe ga ba kgone go dira, ga ba kgone go iperekela, mme ga gona le le tsenonyana le le tsenang, le ba thusa gore ba kgone go ba bupi mo godimo ga tafole, mme ebile ba sa tlhola ba lala ka tlala, mme gape e kiba masoba mo botshelong jwa bone.

Ke bona e le maleba tota, mme ebile batsofe e nne bone fela ba ba kgonang go isa di-document-e tsa bone, gore ba kgone go bona yone pension. Mme fa di-document-e, di isitswe ko pusong yana, e nne gore puso ya netefatsa, gonne batho ba ba e amogelang ba, ke batsofe, mme ba tla amogela bonye bo le bokae, mme ebile gape e tlo go ba thusa gape thata fela, mo botshelong jwa bone.

Ke bona e tokafatsa dilo thata fela, ka gonne ba lelapa e tlabe e se gore ba imelwa ke go tlhokomela mogolo ka fa, mme ebile ba reke le dijo, gape ba patele le batlhokomedi, mme tlabe e le gore pension-e ke yone e patelang batlhokomedi gore a kgone go tlhokomela batsofe, mme ba lelapa bone, ba bone gore e kwa lelapeng go jewa eng, e tokafatsa botshelo jwa bone thata fela.

Ba simolola go amogela pension-e, ka dingwaga di le masome a mararo, ka gonne fa motho o setse a fitlhile mo dingwageng tseo, ga se gantsi e be a kgona go dira kwa meberekong, mme e be e le gore botsofe bo tsene, mme ebile bo mo gateletse.

Ke akanya gore go nne le dijanaga fela tse e leng gore di kgona go letsetswa, mme e be di ya go tsaya bone batsofe kwa metseng ya bone, gonne re le batho ga re meno ga re lekane, re ka tswa re tlhaga ko malapeng a dikobodikhutshwane, mme seo, se ba se dira gore, botsofe ba sa kgona go ya dipetlele, puso e ntsheng matlole a e leng goreng dijanaga tseo, ke tsone fela tse di tlileng go berekela go tsaya bagolo, di ba isa kwa dipetlele.

Batsofe ba tshwanetse go na le batlhokomedi ba e leng goreng ba ba tlhokomela, mme ebile ba kgona go ba isa, tsone dipetlele, mme ke nagana lebaka le lengwe e le gore batsofe ke batho ba ba lebalang, tlhaloganyo tsa bone, ga di sa tlhole di bereka sentle, mme motho o tlabe a lebetse gore o tshwanetse go ya sepetlele, jaanong a ba a sa feleletse a ile, gape, se sengwe ke gore, dijanaga tse ga bana dijanaga tse goreng di ba isa tsone dipetlele, gape ke bona gore go le maleba e le gore puso e tsa ya, dilo jaaka bo ditleliniki mme di ba isa gautshwane le metse e bagolo ba dulang ko kgone gore ba kgone go bona thuso.